Ee, nka dira jalo ka gonne mmele o bona di-mineral le dibithamini tse di farologaneng.

Go a thusa go jala mefuta ya mongwe e e farologaneng ka gonne re ne re kutula fela re ja re kry-a dikotla mo mebileng ya rena fa re di tlhoka ntleng le go ya lebenkeleng go ya go go ntsha madi a gore o tle o kry-e dikotla tseo go a thusa mme tota ebile segompieno re babalesegile ka go dira jalo go a re thusa ebile ga re tlhagelwe ke malwetse a fapaneng.

Tamati e jalwa ka ge tswala mo mmeleng wa lefatshe mme ka jalo gore e tle e kry-e letsatsi le di-mineral-e mme e rojwa ke batho ga ba e ja kgotsa ba e dirisetsa mo dilo tse di farologaneng.

Rooibos e jalwa ka go jala peo mo mmeleng omileng ebe tlelelelwa go golwa ka dikgwedi tse di kanang ka some pedi kgotsa some robedi morago e e omeletswa e rontshiwa go tsena mo mokotleng kgotsa ka go e rwala e be e nna teye kgotsa kopi ya rooibos.

Ee, ka gonne e thusa pelo le methapo ya madi ebile ga gona caffeine, e maatlafatsa letlalo e thuse gore letlalo la gago le nne le le siameng ka metlha.

A go senyega ga mmu o sa bolokegeng le go sane ga pula, pula ga ene sentle kgwebo e e sa tswelele sentle gape lebaka leo le tlhotswa ke gore go e rekisa ka tlhwatlhwa e ko tlase so tharabololo ya tsone tsotlhe ka nna ga ke go a tsenyiwa maiteko mo go oketseng boleng le go tlhatlhoba mmaraka le go dira kgwebo ya ditlhwatlhwa e tlhomile.

Dikgwetlho tse ba kopang le tsone ke gore nako e ntsi ba kopana le gore fo ba jaletseng teng mmu o kry-a o sa lekanelang gore ba ka jala maungo a bone teng mme o tla nna gore maungo o kry-a a sa gole ka lebaka la mmebu le gore ebile ga ba kry-e metsi a mantsi thata gore maungo a tla a gole.

Tseo di tshwana le maungo a tshwanang la ka apole banana, mango le di-berry dinamune, dipiere le maungo a mangwe a na leng tatso e e nameletseng.

Maungo ao ke a tshwanang le boapole, panana le di-mango le namune ke yona a jewang thata mo segompienong ka gonne ke yone e leng gore a kry-ega bonolo ga a tshwane le a mangwe o kry-a mang gole thata gore wa kry-e Ka gonne go ya ka gore re mo seemong se se feng gone jaanong.

Merogo eo e tshwana jaaka le bo spinach-e, khabetšhe le merogo ka gonne ke tsone tse e leng gore o kgona go di dira tsatsi lengwe le lengwe le ka seemo sa bosa bongwe le bongwe ga di thata le gore di ka fitlhelelwa di tshela ntse di le teng le ko mabenkeleng.

Sa ntlha ke gore di tokafatsa mmu, seo se dirwa ke gore di nontsha mmu sa bobedi ke gore ke dijo tse diphologolo sekai didiriswa jaaka dijo tse di nonofileng diphologolo jaaka tsa masimo jaaka dikgomo le dikolobe, sa boraro ke gore di thibelwa mmu go kgelelwa.

Eo se ka ya gore go jala e senang peo mo masimong a a rulagantsweng mme ka jalo e laolwa ka tsela e e nonofileng go huma wine e molemo.

Ka jalo re tlhoka metsi, sa bobedi re tlhoka dikoposo tsa go thibela ditshenekegi gore malwetsi a sa tsena ka mogare kgotsa ditshenekegi sa boraro re tlhoka dijalo kana peo tse di tlileng go di jala ka fa tlase ga mmu gore di tle di gole, sa borao re tlhoka mmu o nonofileng gore dijalo tsa rona tle di kgone gore di gole sentle mo mmung o o maleba, sa botlhano re tlhoka dithuso tsa go rupa.

Go lema ga rooibos go thusa mo tirisong ya temo e e sireletsegileng thata mo tikologong e e bolokang tikologo mme e sireleditswe ke ditshedi.

Dithoro ke motheo wa dijo le boitekonomi mo lefatsheng mme go di lema go thusa mo pabalesegong ya dijo le tshireletsong ya tikologo.

Fa ke batla go jala rooibos ke tshwanetse gore ke itse gore a na mo ke batlang go jala teng go siame go tokafatse gore nka jala moo, sa bobedi ke gore tshwanetse ke itse gore a na ke tlile go kry-a metsi a lekaneng for sejalo seo, sa boraro ke tshwanetse go itse gore a na dijalo tsaka mmu wa teng a o ke mmu o siameng gore di ka nna mo fo teng sa bone ke gore ke tshwanetse ke itse gore a na di tlile go kry-a letsatsi le le siameng gore di tle di kgone go gola.

Ke tshwanetse go itse gore mo ke batlang go jala teng a go siametse gore nka jala rooibos yaka le gore a na e tlile go gola, ke tshwanetse go itse le gore a na mo ke jelang teng ke tlile go kry-a metsi a lekaneng gore tle kgone go nna le metsi ke tshwanetse go itse gape le gore ya na e tla go kry-a letsatsi le le siameng ke tshwanetse go itse gape gore a na mo ke jalang teng mmu wa teng o lekanetse gore nka jala.

Bangwe ba dirisa rooibos go dira dikuku, ba bangwe ba e dirisetsa go apaya, ba bangwe ba e dirisetsa go ntsha mmala o bogale mo letlalong for mmala o botoka, fa ba bangwe ba dirisetsa for mathata a letlalo mokgwa e le gore motho a na le bothata ba letlalo, letlalo la gage le sa siama o dirisa rooibos mme e mo thusa go le tokafatsa.

Ba bangwe ba itirela juice ka yona for go ba nwa dikotla tsa teng ka go dira juice ntle go apeya, ba bangwe ba di dirisetsa for gore ba matlalo a bone a tla nne botoka ba bangwe ba di dirisetsa go dira ditlhare ka tsone jaaka ditlhare mme di malwetse ga ba tshwere ke malwetse a a farologaneng.

Ke ne ke tla reka khabetšhe ka gonne yone e na le dikotla di le dintsi, ke ne ke tla reka le beetroot ka gonne yone ya thusa gantsi fa batho ba tseiwa ke sedidi ka ba na le malwetse nyana a sa nnang sentle ya ba thusa ka gonne o kgona go nwa le metsi a teng fa o fetsa go a beya, ke ne ke tla reka le lephutshi ke ne ke tla reka le spinach-e, ke ne ke tla reka le merogo ka gonne yotlhe e ke e builweng ena e na le dikotla tse di siametseng mmele gore o seke wa tsenwa ke malwetsi a sa siamang.

E ama thata ka gonne segompieno batho ga ba sa tlhele ba na le mebereko ka ntlha ya gore thekenoloji ba berekisa metšhini ya thekenoloji gore e tle e ba direle maungo e ba petela maungo fo fatshe ya e ama ka gonne se gone jaanong nyana batho ba dutse ka bokgoni jwa bone kwa mantlong a bone ga ba sa kgone ba tlhole ba dira ka gonne thekenoloji metšhini e mentsi thata ebile gone jaanong nyana ba dirisa le megala ya letheka ya bone gore ba tle ba itse bontsi kwa thekenoloji ba ruta metšhini eo go dira mebereko ntle le gore ba tle ba rute batho gore ba ba dirile mebereko eo.